Ndingathi kumntu ofuna ufumana imali encumisayo nasemva kokuba ehleli phantsi, ndingathi kufuneke eqale ngoku acwangcise kwangoku imali yakhe ukuba uyibeka njani. Futhi ayohlule imali yakhe ibe yimithombo eyahlukeneyo ukuze mhla wathatha umhlalaphantsi angazusokola, angazuba luxanduva kusapho koko ke abe ngumzekelo kusapho lwakhe.

Kubalulekile wazi nangeendleko zokutshintshwa kwamagama kuba ke zibalulekile futhi iindleko zokutshintshwa kwamagama, ziquka irhafu kaRhulumente, imali yabameli bezomthetho abazokumela, imali yokubhalisa kwirejista yepropathi, iimali zokufaka isicelo semalimboleko ukuba uthatha imali ebhankini. Zonke ke ezi mali, ezi, ezi ndleko zibalulekile uzazi ungekacingi nothatha indlu ukuze ungazusokola mhlaze wacinga uthatha indlu.

Izinto ezinokubangela uba ube namanqaku etyala aphantsi kukuhlawula amatyala ngokulibazisa, ukungawahlawuli konke ukutyala amatyala. Ukusebenzisa kakhulu ikhadi letyala iyanceda naleyo into, ube nomlando omncinci okanye ungenakuthembeka wetyala, ziinto ezincedayo. Mhlawumbi nokufaka izicelo ezininzi zetyala ngexesha elifutshane iye zincede. Zizinto ezincedayo ezo ube uba ube namanqaku etyala aphantsi.

Molo, mastandi. Ndicela uxolo ngokuba ndisemva ngerenti, ndijamelene nemeko enzima yemali ngoku yaye khange ndikwazi ukuhlawula iinyanga ezimbini . Ndicela undinike ithuba okanye senze isivumelwano sokuhlawula kancinci kancinci. Ndinqwenela ukuhlala nawe phantsi apha ngoxolo kwaye ndiyazama konke ukuba ndibhatale. Ndiyavuma ukuba le meko ayilunganga kodwa ndicela uqonde imeko endikuyo. Enkosi.

Ukuba unayo i-inshorensi yokungcwaba yosapho lonke zininzi iingenelo ezibalulekileyo onokuzifumana, ngakumbi kwixesha elinzima elifana nokulahlekelwa lilungu losapho. Ezinye zeengenelo kukunciphisa uxinezelelo lwezemali ngexesha losizi, isigqibo esikhawulezileyo semali, iindleko ezinzileyo, ukhuseleko lwesidima nentlonipho ke xa kuzobekwa lo mntu, ukuphepha namatyala aye sicinge uwenza ngelaa xesha lokusweleka komntu.

Iingcebiso ezisebenzayo ndingathi makasebenzise i-app yebhanki, iinto ezinjenge-ewallets zedijithali, ukusebenzisa i-app ye-mobile payment. Ziinto ezibalulekileyo anozisebenzisa ezo umzali angade aye ngqo ebhankini. Asebenzise mhlawumbi nekhadi letyala.

Ukuba neinshorensi yemoto kubaluleke kakhulu kuba kukhusela iingozi zemoto, ukukhuselwa kumonakalo kwezinye iimoto ezikhoyo, ukukhusela ekubiweni okanye ekukonakalisweni kwemoto yakho. Kugcina uxolo lwengqondo ke ezo nto, ziye zigcine uxolo lwengqondo yakho.

Ndingathi umahluko phakathi komasingcwabisane neinshorensi yobomi, injongo yomasingcwabisane kukuhlawula umngcwabo kanti injongo yona yeinshorensi yobomi kukuxhasa ngemali emva kokusweleka. Imali ephumayo kumasingcwabisane incinci kunemali ephuma kwi-inshorensi yobomi, futhi ixesha lokuhlawula kumasingcwabisane liyakhawuleza kanti kwi-inshorensi yobomi inokulibaziseka. Ixabiso olikhuphayo ngenyanga kumasingcwabisane lingaphantsi kanti kwi-inshorensi yobomi liphakathi okanye liphezulu. Injongo ke ngoku isebenzisa imali, injongo yosebenzisa imali kumasingcwabisane iphela kumngcwabo kuphela, kanti injongo yosebenzisa imali kwi-inshorensi nantoni na, imali yokuphila, amatyala, njalo njalo.

Ityala ayonto imbi kodwa into embi kukungabi nalawulo lwetyala lakho. Ngoko ke iinto ezibalulekileyo ekufuneka uzazi kuchonga ukuba ungakwazi ukuhlawula malini nyanga nganye, usebenzise umthetho, uhlole ibhalansi yetyala rhoqo, uhlawule ngaphezulu komda omncinci. Zibuze, ingaba oku kukhula okanye kuyanciphisa ubomi bam bezezimali? Usete isicwangciso sokubhatala.